Di-spam calls ke dikopo tse sa etswang ka mekgwa e nepahetseng. Hangata di entswe ke batho kapa mekgatlo e sa tswejweng ka lebitso. Dikopo tsena hangata di tswa ho basebeletsi ba sa tsejweng, mme di ka ba tsa mefuta e fapaneng ho kenyeletsa le ho le le ho leka ho kgelosa kapa ho fumana bo boitsebiso bo sa hlokahaleng. Ho thibela kapa ho qoba dikopo tse jwalo o ka latela mekgwa ena. Ya pele, se ke wa araba dikopo tsena tse sa tsejweng haeba o na le nomoro eo o sa tsebeng, se ke wa e araba. Spam call hangata ha ba qetelle ka ho latela melao e ya metjha ya puisano. Ya bobedi, kopo ena ho fumana dikopo tsa spam, ho na le mananeo a tletsetletseng a lokelang ho thusa ho kgetholla dikopo tsa spam le ho di thibela.

Router ke sesebediswa se sebedisetswang ho tsamaisa kgokahanyo ya marangrang network ka ho fetisetsa ho le ho amohela dipuo tsa data. Ho na le Wi-Fi. Router e sebedisa technology ya wireless ho hlaha kgokahano ka tsela e sa hlokeheng melemo e leng e leng teng ka Wi-Fi. Ho etsa hore disebediswa tse kang mehala, di-computer le ditsebiso tse ding di ka hokahanya marangrang ntle le ho hlokahala ho kenya cable. Ha e sebetsa router e sebediswa radio waves ho fetisetsa data ho tloha marangrang ho sesebediswa sa hao.

Wi-Fi ya mahala ekaba e fumaneha dibakeng tse ngata jwalo ka di-cafe, di-restaurant, dibanka le dibaka tsa phomolo. Ha ho na pelaelo hore Wi-Fi ya mahala e na le melemo e mengata empa ho na le dintho tse ding tse hlokang ho di ho lebellwa ho netefatsa hore e bolokehile le e sebetsang hantle. Mehlolo ya mehlolo ya ho sebedisa Wi-Fi ya mahala. Ya pele, ho boloka ditaba tsa hao. Ho sebedisa Wi-Fi ya mahala ho ka ba kotsi ka ha e ka kenyelletsa hore data ya hao e senngwe kapa e haptjwe ka ke batho ba seng molaong. Ha o sebedisa Wi-Fi ya mahala o lokela ho etsa bonnete ba hore o se ke wa sebedisa dikopo tse kang ho kenya dintlha tsa karete ya mokitlane, kapa ho etsa dikopo tse hlokang boitsebiso bo hlakileng.

Thembi Seete ke motsomi wa pop le motlatsi wa setso sa Afrika Borwa. O tsebahala haholo ka merero ya hae ya mmino le ho bapala ditshwantshiso. Haeba o rata Thembi ho kaba hobane o na le ditaba tse ntle tseo a di hlahisang ho tloha ho mmino wa hae ho isa ho boitshwaro ba hae. Seo o ka se ratang ho Thembi ke hore o na le mmino o tletseng matla. Ho tloha ho di-pop songs, ho ya ho di-track tsa Rnb le Hip Hop. di-part tsa hae di na le ho phatloha ha maikutlo ho fanang ka maikutlo a fapaneng bakeng sa ba ratang mmino wa Afrika Borwa.

Mokgwa wa ho hloka ho hokahanya disebediswa tsa Wi-Fi. Disebediswa tsa Wi-Fi Wi-Fi ho ka hokahanya le Wi-Fi. Ho na le disebediswa tse ngata tse nang le technology ya Wi-Fi. Jwalo ka di-computer, mehala, lesedi la LED, dikgase tsa mart, di-thermostat le disebediswa tse ngata tsa smart. Di sebediswa di sebedisa Wi-Fi ho hokahanya marangrang ka tsela e sa hlokeheng cable. Router le Wi-Fi. Router ke sesebediswa se sebediswang ho fetisisa matla a Wi-Fi ho ho lebiswa tsohle tse hokahangwang. Router e fitisetsa dikgokahanyo tsa data ho tloha ho marangrang kantle le internet smart.